Insurance siyibhalisa ngoba sazi ukuthi ukuhamba kwesikhathi sike sivelelwe yiy'nkinga. So, uyibhalisa ngoba siyazi ukuthi iyasiza. Kodwa-ke ukulinda kwakhona vele kuyakalelwa, uyawulinda insurance mhlawumpe bathe uzolinda iy'nyanga eziwusithupha. Kuyamele ukuthi ulinde ley'nyanga eziyisithupha noma ngabe ujahe kanjani imali yaloyo muntu. Mhlampe loyo muntu kumele nimngcwabe, nizomngcwaba koda imali ukuze uyithole kumele ukuthi ulinde njengokubhalisa kwakho. Kanti futhi iyahlukana-ke insurance, ikhona le ongalindi isikhathi eside, ikhona le olinda iminyaka ukuze uthole iy'mali zakho.

Iy'nyathelo engazithatha ukuze ngilungiselele isikhathi sokuthi ngilinde umshwalense kusheshe umuntu abekwe mangabe ehambile emhlabeni ukuthi ngizame ukuthi ngikhulume nalaba abaphethe i-insurance, ukuthi ngicela ukuthi bangisheshisele. Ngoba ngiyayidinga le mali ukuthi ngiyisebenzise ukuze ngifihle lo muntu ohambile emhlabeni. Angeke kulunge ukuthi ngihlale isikhathi eside ngilinde iy'mali zokuthi ngifihle loyo muntu ngoba mangabe umuntu ashonile kuyadingeka ukuthi kube ney'mali ezizosiza laphaya nalaphaya. Manje mangabe iy'mali ze-insurance zizohlala isikhathi eside kuzongenza ukuthi ngigcine ngiboleka iy'mali ngibe ngazi ukuthi ngine-insurance engayibhalisa kodwa ithatha isikhathi. Kungangenza loko ukuthi ngibaphushe ukuthi basheshe banginike i-insurance yami.

Mangiboleka imali kumashonisa, umashonisa izinto avamise ukuzithatha mangabe ngiboleka imali uzothatha i-ID, ipasi ukuze ngingakhoni ukulisebenzisa. Ngingakhoni ukuthi noma ngizama ukubaleka, ngeke ngikwazi ukubaleka, noma athathe nje into enkulu endlini engiyisebenzisayo le nto eyigugu lami. Ngoba uyazi ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngihlale ngamkhokheli imali yakhe. Leyo nto mina ayingiphathi kahle ngoba kakhulu ipasi ipasi lisebenza ey'ndaweni eyiningi, makathatha ipasi phela usuke athathe mina uqobo lwami. So, kwamele ukuthi ngiyikhokhe leyo mali kamashonisa. Angeke ngihlale ngingayikhokhi ngoba ngiyazi ukuthi ipasi lami likumashonisa futhi angilazi ukuthi lihleli kahle, liphephile yini ngoba amapasi ayalahleka. Futhi ngiyazi ukuthi akathathi ipasi lami ngedwa, nabanye ababoleka iy'mali uyawathatha.

Yebo, kuyenzeka ukuthi balingeke basebenzise amabhange abo bathenge umoya, bathenge namadatha ngesimo sokuthi umuntu usuke anganalo imali kumaphokethi wabo. Umuntu agcine mhlawumbe kuyaphuthuma khona ekumele amfonele akanawo ngisho usenti kanti ibhenki linayo imali, agcine athi ake ngithathe nje encane nje imali ngithi-ke ngifonele uwuyibanibani. Kuyenzeka ukuthi bawasebenzise.

Mangabe abantu bafuna ukufaka isicelo somuntu oshonile kumele ukuthi baye e-Development e-Development of Labour, niyahamba niyofaka isicelo lapho somuntu owahambayo khona azophunyelwa yiley'mali. Akukho nzima kona noma kuzothatha isikhathi ukuthi lezo y'mali y'phume ngoba loyo muntu wayesebenza. Kumele ukuthi nithathe ama-ID akhe nesitifiketi sakhe lesi sokushona niye khona. Bazofike-ke lapho banichazele ukuthi lezo y'imali zizophuma kanjani, bazonitshela nesikhathi ukuthi nilinde isikhathi esingakanani.